Go patala kgwedi le kgwedi go ka thusa go laola dituelo tsa gago gore di fele ka bonako.

Botlhokwa jwa go duela madi a gago ka kgwedi le kgwedi a fokotsa ditshenyegelo tsa madi, ebile a dira fela gore o nne le patelo e ntseng sentle.

Laola dituelo tsa ntlo le go thusa go fokotsa kgoreletsi.

A ka batlega madi a mantsi fela go gaisa a o adimileng go ka siamisa koloi kgotsa go baakanya koloi.

Go tshwanetse go nna le melawana e e leng gore mongwe le mongwe mo stokvel-eng o tla tlhoka go ka e sala morago.

o tsee madi a o itseng gore o tlo go kgona go a busetsa eseng madi a gaisang mogolo wa haho.

Laola akhanto ya gago le o ka fetola account-o or PIN e ntšha.

Go reka koloi ka sejanaga ka baruni go a fokotsa, go fokotsa matsapa a mantsi a o ka kopanang le one kwa pele.

O tshwanetse go ka tsamaya le bukana ya sefatlhego le botlhatsi ba kwa a nnang legae la hae.

O tshwanetse o mo itsisi gore o tshwanetse a ya kwa di ofiseng tsa UIF a tshwere dipampiri tsa gagwe tsa kwa tirong ba tlo mo fa thuso.

mme o ka tsamaya le sengwenyana fela gore e tle e kgone go ka dira.

O ka kgona go ka dirisa mogala go ka romela madi ko o mongwe.

Batho ba ba nnang ko magaeng ba tshwanetse go ka itsisiwe sentle ka UIF ka gonne bangwe ba bone ga ba itse sepe ba tlhoka go ka rutiwa.

Tshwanetse go ka isa botlhatsi ba gore o a dira o tla kgona go duela madi ao le go isa account number ya.

Fa o kile wa le sekoloto le ga o bontsha gore o a dira o na le ba gore go na le madi a tsenang mo akhaontong ya gago.

Ba ba thusitse thata ka gonne ba kgona go ka romela madi ba le kwa magaeng ga go sa tlhokagala gore ba palame ba yo batlana le dibanka gore ba tle ba kgone go ka romela madi.

Fa bo mme ba ka fitlhela tshedimosetso ba tla kgona go itse gore ba tshwanetse go ka fiwa meputso ya bone ya mo maternity.

Batho ba ba sa direng ba tshwanetse go itsisiwe gore fa ditiro tsa bona di fela ba kgona go ka tsamaya ba tseye di-UIF tsa bona tse ne ba ntse ba dintsha fa ba dira.

O kopa mongwe yo o dirang ka mogare ga banka kgotsa mongwe wa ma security yo o dirang mo ntle gore a tle a kgone go thusa kgotsa go ruta gore a o bontshe gore madi a ntshiwa jang ka karata.

O kgona go dirisa founu le fa o le hae o kgona go tsena ka mo bankeng o le hae ka founu fela e botlhokwa go le thata.

Ke ne ka kopa meputso ya UIF mme ga ka kgona go e fitlhelela ka gonne ke nna ke tsamaileng kwa tirong a se bone ba nkemisitseng.

Ba kopiwa dibukana tsa ko bookelong, ba kopiwa dipampiri tse di tswang kwa tirong, mme ga go nne bofefo for bangwe ba bone.

Go bontsha gore motho o tlo tsaya madi a gagwe ka bonako.

Fa motho a adima madi o tshwanetse go itse gore a tle a duelang kgwedi le kgwedi a tla bo a na le a mangwe kwa godimo e se ao fela a adimileng.

Ditshenyegelo tsa inšorense ditshenyegelo tsa mafura ditshenyegelo tsa dingwe tsa koloi tse di senyegileng.

Go tlhokagala dipampiri dingwe tse di tsamaisanang le tse di tlhokagalang kwa UIF gore madi a tle a kgone go ka tswa.

Nka thabela go bona batho ba sa eme sebaka se se telele go ka emela madi a bone UIF, ebile nka thabela gore batho ge ba dira di- UIF ba fitlhela madi a bone a le a otlhe ka sebaka se le sengwe.

Tshwanetse go itse gore madi ao a tshwanetse go dirisiwa sentle a tle a kgone go ya ko dingakeng go itlhatlhoba ka ona madi ao, le go reka dijo tse di ntseng sentle tsa go tlhokomela mmele wa haho.

Batho ba dingwaga di le eighteen to sixty five ba ka kgona go dira, go ya ka bokgoni ba bone. Mme le ba sa dire ba kgona go ya ko bankeng go ka bula dikarata. Bana ba dingwaga di kwa tlase ga eighteen ba tshwanetse go kaya sekolong ba tsene sekolo ba ithute.

Go thusa go simolola kgwebopotlana e ntšha, le go e thusa go gola. Dikadimo tse dinnye di ka thusa go tokafatsa kgwebo potlana e e leng ka teng le go ithusa go fitlhelela maemo a kwa godimo, di ka thusa hape kgwebo potlana e enang le tlhoko ya madi.